Bagodi ba tshwanetse go tlamelwa ka maungo le merogo e e tsileng go aga le go thusa mebele ya bone le pholo ya bone. Bagodi ba tshwanetse go tlamelwa gape ka dipilisi le melemo e tlileng go thusang malwetse a a farologaneng a ba nang le ona.

Bagodi ba tshwanetse go tlamelwa ke ba malapa a bone ka gore ke bone ba ba itseng go gaisa batho ba bangwe ebile ke bone ba ba tlwaetseng go gaisa batho ba bangwe. Go isa bagodi kwa mantlong a bagodi go tshwana le fela e kere o a ba latlha, ebile e kere ga o tlhole o ba rata. Mme fa e le gore mabaka ga a dumele gore mogodi a tlamelwe ke ba lelapa ga gona ka mokgwa o momgwe ga gona tsela e ngwe e ka dirwang.

Dilo tse di tlwaelegileng mo setsong tse di mabapi le tlhokomelo ya batsofe ke gore batho ba tlabe ba bua gore mme yo kgotsa rre yo o go godisitse, o se o leng sone gompieno ka lebaka la ene mogodi o o. Jaanong ke ka moo o tshwanetseng gore le wena o dire ka bo jotlhe jwa gago gore o mo tlhokomele o dire ka bo jotlhe gore o tlhokomelesegile, ebile o ntse sentle. Mme ga di tsamaisane le tota le se e leng boammaaruri, boammaaruri ke gore dinako tsa go segompieno ga di tshwane le dinako tsa kgale batho gompieno ba na le ditiro tse ba di dirang tse di sa ba letleng gore ba kgone go tlhokomela bagodi ba bone, ke ka moo bagodi ba feleletsa ba isiwa ko matlong a bagodi gore ba ye go tlhokomelwa teng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona gore re feleletse re akanya, ebile re tshaba go gola re tshaba go tsofala, ka gore kwa bofelong o tlile go feleletsa o sena le motho o go tlhokomelang o tsofetse o nna o le esi, kgotsa o isiwa kwa matlong a bagodi gore o ye go tlhokomelwa teng.

Lelapa le leka ka bo jotlhe gore bagodi be ba tlamelesegile sentle ba tlhokomelesegile ka gore ba ba tlhatswetsa, ba ba apeela, ba ba direla dilo tsotlhe tse ba di tlhokang, ba bangwe ba tlhapisiwa. Setšhaba sone le sone se leka bo jotlhe go na le madi a dikotlo a bagodi, gona le dikatiso tsa bagodi kwa di-hall-ong le kwa di-community centre-ng gore bagodi ba kgone go ikatisa.

Mo tikologong ya me bagodi ba nelwa tšhono ya ikatiso go na le hall e ba yang ko go yone ba ya go ikatisa ko ga yone 'tsatsi lengwe le lengwe.

Go na le lefelo la tlhokomelo ya bagodi gaufi le tikologo e ke nnang mo go yone, mme lefelo leo ga le duelwe. Ba lelapa la mogodi ba dira ka bo jotlhe, ba tshwanetse gore ba tliseditse mogodu ditlhokwa tsa gagwe tsa letsatsi le letsatsi kgwedi le kgwedi.

Thulaganyo e puso e dirileng ya tlhokomelo ya batsofe ke kakanyo e ntle thata ke kakanyo e e siameng thata, mme ka tokafadiwa ka gore go na le bagodi ba bangwe ba ba dulang le ditlogolo kgotsa bana ba bone mme bana bao ga ba ba tlhokomele sentle ba tsaya ditšhelete tseo tsa bone tsa di-pension kgotsa tsa puso e ba nayang tsone ba di dirisa botlhaswa. Kakanyo e ke nang le yone ke gore puso e ka romelela bagodi ba dijo kgwedi le kgwedi go netefatsa fa bagodi ba ba tlhokomelesegile sentle.

Pension e thusa bagodi thata, e thusa bagodi thata ka mo e leng gore ba kgona go ithekela melemo e ba e tlhokang ya malwetse a a farologaneng a ba nang le o ne, e thusa thata ka gore ba kgona le go ithekela dijo. E dira pharologano e tona thata mo matshelong a bone, ka gore batsofe ba le bantsi ba tlhoka tlhokomelo e e matsetseleko e tsipileng.

Ke mogodi yo o tlhokang phenšene ya puso o tshwanetse go ya kwa ditheong tsa tsa katlaatlelo loago gore a kgone go dira kopo ya phenšene eo. Mogodi o tsamaya le ditokomane tsa gagwe go ya kwa diofising tseo go dira kopo, mme morago ga moo o tla arabiwa ebile o tla bona thuso ya gore o tla e amogela jang pension eo.

Pension e ama ba ka tsela e e siameng le ka tsela e e sa siamang, ka tsela e e siameng ka gore e thusa bagodi gore ba bone ditlhokwa tsa bone, mme ka tsela e e sa siamang ke gore ba go fitlhela e le gore ga babereke ga badiri ba na le ditlhokwa le bone ba na le bana. Mme seo se feleletsa se dira gore pension e ya bagodi e nne yone e tlamelang lotlhe, seo se se dira gore e seke ya lekana ya lekana mogodi motho o sentle sentle e mo tshwanetseng.

Motho o simolola go amogela pension-e madi a pension a na le dingwaga di le sixty, mme seo ke akanya gore se dirilwe ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ka dingwaga tseo ba be ba lesa kwa ditirong e le gore dingwaga ga ditlhale di ba dumelela gore ba dire, ke sone se se pateleditswe gore go bewe dingwaga tseo.

Puso e ka ntsha dikoloi le badiredipuso le baoki gore ba tsamaya mo metseng, ba ye kwa bagodi bao di kgone go ba pega di ba ise kwa dipetlele.

Puso e ka ntsha dikoloi le baoki gore di ye kwa metseng gore di fitlhelele bagodi bao ba ba tlhokang thuso ya pholo ya bone, ba tshwere melemo le dipilisi tse di thusang batho bao. Fa e le gore bolwetse jwa motho bo etegeditse motho o a tsewe a isiwe kwa kgotsa kwa bookelong.

Mo ke dulang teng ditlamelo tsa pholo ga di kgakala jalo di tshwana le go dikilomitara e le nngwe kgotsa mmitara dile five hundred, mme thuso ya bone ga se ya potlako ka gore fa o ile mo mosong o feleletsa o tswa motshegare le batho ba ba tswang kwa ditirong ga se thuso ya potlako le e seng.

Go botlhokwa thata ka gore batho ba kwa mekhukhung gantsi ba ntse kgakala thata le ditleliniki, jaanong ditleliniki tse di tsamayang di ka go ba thusa thata ebile go tletse thata malwetsi ke a mantsi kwa mekhukhung seo se tle go fokotsa seelo sa go gola ga malwetse kwa mekhukhung.

Ke malwetse otlhe a o ka fitlhelang kalafi kwa tleliniking, a o ka bonang kalafi kwa tleliniking malwetse a tshwanang le bo TB, HIV and AIDS le basadi ba ba belegang le bone ba kgona go bona thuso kwa ditleliniking malwetsi otlhe a thusiwa kwa ditleliniking.

Ke akanya gore ditleliniki tsa kwa metsemagaeng di kgakala ka lebaka la gore metse ya kwa magaeng e phatlhaletse thata, ke se o se dirang gore re bone e le kgakala. Gape fa tleliniki e le kgakala baagi ba amega thata ka gore fa molwetsi a lwala thata go ka direga gore a swele mo tseleng kgotsa a se ka a bona thuso ka nako.